Kungebanga lokuthi abantwaba basikhulisile begodu basitjengisa bonyana kukhulisa njani, kutlhogonyelwa njani. Basifundisa izinto ezinengi kobanyana umuntu nakagulako nofana abanomntwana jemude umtlhogomela bunjani begodu sibatlhogomele ngombana nabo basitlhogomela. Ende begodi kwabo nabo sifuna babone ukuthi sisakuphethe kuhle emakwabo. Sisaphethe umthetho ebasipha wona begodu sifuna ukuthi nasele bayokulala endaweni yabo yokugcina, balale ngokuthula kungabi nokulala ngokungathuli balale ngokuthula.

Ubudisi ebaqalane nabo kukobana kwamele bahlale bane banenesithuthi, sokobanyana umuntu olupheleko nakagulako bakghone ukumusa kwadorhodera ngokukhulu ukugijma nangesikhathi begodu ubudisi abaqalene nakho kwamele bathenge ukudla okungafaniko nekwabo bakghone ukuthi umuntu lo abenokuqina

Imiphakathi ungasiza ngokobana amapellisi bangasawathathi eembhedlela. Amapellisi gamare kube nabantu abawalethako umuzi nomuzi ngombanyana abantu laba amandla abasanawo wokuziyela eembhedlela begodu umphakathi ungasiza nangokuthi, neemali lezi zabo ze-SASSA zingasangena babe nebhanga yabo babodwa begodu nasele ingenile imalabo, neembhanga ezinyezi abanye abantu bangaya kuthome kurhole abogogwaba nabomkhulu abantu abadalaba.

Bangabandulwa ngokuthi batjhentjhane, basunduzane begodu kungatjhentjha nokuthi babenerhelebho nabo labo babodwa. Ukusunduzanokhu ngikhuluma ngokuthi omunye nekangena iveke le, aberega omunye angene iveke ezako abasebenze naye nangokuzikhandla ngombana, ngombana nangabe akwenziwa njalo bazokudinwa begodu uzokuphelela nabantu abadalaba iinhliziyo.

Kwamele sibahloniphe khulu ngombana abantu laba sebabadala, sebasela amapeli, bacabanga khulu. Akumelanga bonyana bacabanga khulu. Nawumhloniphako umuntu omdala nawumupha ihlonipho, nawe uzipha amalagi begodu naye ukupha amalagi begodu uzokuthanda khulu, naye umenza ukuthi angakacabangi khulu engqondweni. Abone ukuthi noma azokukhamba azositjhiya emhlabeni, abone ukuthi abantwabami ngibatjhiye basahlonipha. Ihlonipho ibaluleke khulu komdala nomcani.

Iye, ayafika begodu asirhelebha khulu ngombana bona nabafikileko bayenza ukuthi bayaberega ngokuzikhandla.

I-HIV kukugula kokobana kuyakubamba ubuphilo bakho boke, kwamele usele amapilisi. Wangasela amapelisi ubuphilo bakho uzobutlhoga begodu uzositjhiya ngeenhliziyo ezibuhlungu. Kungena ngokomseme nawungakazivikeli nofana kungena ngokubelethe nakho.

I-AIDS, kukugula kokobana kukubambile vane sele ungasakghoni ukwenza litho. Ungasenamandla nawuthi uthi uya e-toilet sewuziphumele. Yoke into eyenzekako emzimbenakho yenzeka lula, uphathwa yihloko lula. Nawuya e-toilet, uthi ufuna ukuya endlini encani nasele sewufikile sewuzimotjhele.

Ingena ngokomseme nofana nangabe bewunenceba, omunye lo anenceba liqeda ukulimala nithintane ngamagazi, nakho lapho iyangena nofana umuntu ubelethwa nayo kodwana esikhathini sanje abodorhodera bayayenza bona umntwana angabelethwa nayo kunemitjhoga, namapeli neenhlahla ababapha zona ukuze bavikele abentwana.

nakaya emsemeni azivikele, ukuze ingarhatjheki emphakathini woke avikele umphakathi wangekhethu kanye newangekhethu omunye begodu adle nezinto ezinepilo kudla okunepilo ukuze amasotja wakhe womzimba aqine begodu angaya nejimini azilolonge umzimba lo ukuze Ubererhe khulu, uhlale unamandla.

Amagadango angathathwa mumuntu obanjwe yi-HIV, angathatha amagadango wokuthi aye etlinigi athathe i-treatment inyanga nenyanga begodu aye nejimini azilolonge begodu adle nokudla okunepilo, ukuze aqine begodu angathatha namagadango bonyana abe lilunga labantu abafuna ukujoyina iqembu lakhe lokobanyana bazivikela njani ku-HIV begodu bangenza njani ukuze ingasasibamba lula.

Bangaziphephisa bonyana ambathe. Lokha nabaya emsemeni bambathe, bazivikele begodu kunamapeli aseliwako we-HIV, AIDS. Uyakghona ukuwasela langa nelanga ukuze ingakubambi ukuze ungatshwayeleki.

Ukuze kwenzake njalo kwamele sikhulume nomphathi wangekhethu, ukuze asilungisele iindlela kukghone ama ambulensi akghone ukuza nangapha ngekhethwa eendleleni zangekhethu ngombana azisirerhe zimbi khulu.

Awa, abasathathelwa ehloko.

Iye, kufanele ukuthi bazifake kodwana kufuneka abantu abafundileko bazithenge, baziqalisise, bebaqalisise bonyana bangaziberegisa bunjani, ukuze zingalimalazi abantu ngombana nazo ziyarhelebha begodu zirhelebha khulu ngombana azikahlanganiswa nentwanyana ezinengi.

Iye, ngiyakholwa kodwana kwamele abodorhodera laba abazi iinhlahla bazitjhegisise, beziqalisise bebaziqalisise bonyana zingasebenziswa bunjani ukuze zingalimazi abantu ngombana zinamandla khulu azifuni uziberegisa ngokudluleleko kufana njengamapeli.

Bangakhamba bamemezela indlela le yoke ngesipigara esikhulwesa nofana babize iqembu labantu elifana njengomithini kuhlanganwe umhlangano. Kube nomhlangano wabantu kwaziwe kwaziswane begodu ungayimemezela neKwekwezini yalapha ngekhethu ukuze abantu bazi ngombana iKwekwezi ilalelwa babantu abanengi khulu ephasina.

Iyawenza umzamo, iwenza khulu kodwana thina sibabantu, abanye abantu abezwa. Iyazama ukusivikela ihlangano yezepilo.

Nakungenzeka omunye abanjwe kugula emtholampilo. Umuntu omunye weenhlahla zesintu avele, anikeze lo ogulako, bekaphole ihlandla lama-minutes elingange twenty minutes umuntu loyo sekarerhe. Kulapho bazokubona khona ukuthi iinhlahla zesintwezi nazo ziyafuneka emtholampilo.

Kufuze zibe namabhodlelo, ezinye ziphuthelwe kodwana kufuze bazibhale zibenamagama ahlukahlukene ukuze zingabalahlekeli. Kube neziphuthelwako lezi eziphuthelwakwezi kube ngezeputjhana lezi zamabhodlelwana kube ngezamanzana.

Ukuze bakghone ukuze bangenzi amaphutha ngokobanyana baseze abantu into angafanelanga kube ngiyo. Yoke into iyafundwa begodu bona bazozibamba msinyazana ngombanyana ziyakhuluma nazo amagamazo.

Iye, ngibona njalo ngombanyana omunye umuntu bayafika aphathekile kufanele ethunyelwe esibhedlela nakafika lapho amandla akasenawo. Kuyafuneka ukuthi abodorhodere bafundisana ezinye izinto noma umuntu ungamfundisi yoke into kodwana ilwazi abenalo.

Kungaba kuhle khulu kodwana abanye abantu intweleyo abakholelwa. Asikholelwa ezintweni eziyi-one. Abanye bangavuma kodwana abanye angekhe bakhambiselani nomthetho onjengaloyo. Kufana njengabantu abamhlophe, abantu abamhlophe abakhambelani nesintu sethu sokobanyana jemdele urhatjhe amathambo ukuze uphendule bonyana uphethwe yini.

Ngicabanga bonyana umraro kungaba kukuthi kukude khulu begodu ngaphandle kwalokho izinto zemaplasini zikhamba stararha khulu. Zifuna bonyana uzilandelele begodu ngicabanga nokuthi yigezi bazokutshwenya ziinthuthi bazokutshwenya yizinto ezinengi khulu emaplasini.

Umraro lo ungararululwa kobanyana iinthuthi lezi ezokurhelebha ngeemzini lapho kunganamitjhoga khona. Bangafumana abantu ama-security lapha bazobagada khona nanoma bayakuphi nakuphi bakghone ukubarhelebha bakghone ukuba netjhejo lokuthi nabo bavikeleke.

Ngicabanga bonyana ukuze baye eembhedlela ezizijameleko namkha kezangaphetjheya benziwa kukuthi bayaziwa abantwaba. Kufanele bangabonwa eendaweni lapha kunabantu khona. Ngombana eembhedlela zakarhulumende kuhlala kunabantu abanengi khulu begodu nabayokuya lapho bayokubamba ilayini bayokubambezeleka ngombana bababantu abahlala babhizi.

Ngicabanga bonyana isisombululo salokhu bafowunelwe maphoyisa namkha bafowunelwe ngenye ikhamphani ekulu efana namaphoyisa namkha iincimamlilo. Ngaphandle kwalokho, bangafonelwa babantu labo lapho kwenzeke khona ingozi kodwana bangabafowuneli nge-phone call babafuwunele nge-vidiyo call bakghone ukubatjengisa iingozi eyenzekileko.

Iye, lokhu kungaphungula imijeje emide ngombanyana abanye abantu bayeza bangabekelwa ilanga. Kufanele zoke nawuphethwe kugula okuthize okumele uyokuthatha amapillisi qobe komele bakubekela amalanga wakho ukuze umjeje ungabi mude khulu.

Ngalokhu angeke ukghone ukusola umuntu. Ngombanyana uzathola bekangabonakali bonyana ihloko le iphethe kangangani begodu ukuze engabonakali nabo abarhelebhi beembhedlela namkha etlinigi baqale iinguli ezinye. Abakaqali bonyana lapha elayinini emjejeni ngubani ophatheke khulu begodu abanye abantu bathi noma baphatheke khulu bangabonakali kodwana ngisola urhulumende ngalokhu. Kufanele aqatjhe abantu abazokuqala umjeje bonyana ngubani ophatheke khulukhulu bakghone ukumrhelebha ngelikhulu irhelebho.

Kungoba zakarhulumende iimbhedlela kugcwala khulu. Yingakho baya kezeqadi lapha kuzokuthi nanoma kugcwele kodwana barhelebhana msinyana khulu.

uzothola uzothola udorhodera ne-ofisi lakhe elitlolisiweko eenkhamphanini ezikulu unabarhelebhi bakhe laba abamrhelebako.

Kungabalirhelebho elihle khulu ngombana abanye bayafika eembhedlela uthole ukuthi awukho umtjhoga ongabarhelebha . Sewuyabona ukuthi okhunye bafuna baye enyangeni kudorhodera wesintu. Lokho kungamele kukhulunywe kurhulumende namkha eendabeni ezikulu ukuze kurhelejwane ngobunjalo.

Ngombanyana bayokurhelebha kuza iinrhelebho ezirhelebha khulu lokha nakwenzeka ingozi kutjhayisane iinkoloyi namkha nakutjha indlu namkha nakutjha ikhamphani. Yingakho nayivelako kuba ne-sound elilako ukuze iinkoloyi zikghone ukuya emaqadi bayokurhelebha iincimamlilo.

Ngicabanga bonyana kukhona into abayenzeko kukhona abakufundako begodu kukhona ezinye izinto abazilungisako khona lapha ekhamphanini. Bangafundisa abanye abaqatjhiweko bonyana nangabe nasiyocima okhunye singacima bunjani.

Iqakatheke i-uniform ijinifomu yabo ihluke khulu kunezinye iinjinifomu ayibambi lula njalo umlilo kungakho mhlawumbe bambatha yona. Ngombanyana yona akusilula ubanjwe mlilo nawumbethe ijinifomu yabo begodu kukhona ezinye izinto ngazo eempumulweni nebusweni zibavikela khulu nabayokucima umlilo.

Awukavumeleki ukubabiza umlilo nawumncani iye ungawabiza nawumncani nawubona bonyana uzokubamkhulu begodu nawubona bonyana uzokubhalelwa nawukucima nofana ukuwulawula lapho ungakghona ukubabiza.

Kunalapho into le bayiyela esikolweni bayafunda bonyana ukuthi kungaba yini into esisusa somlilo endaweni lapha kutjhe khona. Baqalisisa khulu kunalaba abacima umlilo begodu kunalaba abaqalisisako abatjhejisisako bonyana khuyini isisusa somlilo ngendlini namkha ekhamphanini.

Awa, godu angeke kwalumatha kutjhe kodwana kungatjha emahlathini namkha lapha kunepetroli khona namkha iparafeni. Lapho kulapho kungatjha khona kodwana esikontirini akusilula bonyana kutjhe njalo.

Kufanele kubizwe ngokukhulu ukutjheja begodu kufanele endaweni leyo kube neencimamlilo maduzane ukuze nakuthoma ukutjha babeseduze bakghone ukucima nangokutjhejisa.

Vane ngibona nangabe iphayiphu alifiki lesicimamlilo. Isicimamlilo sinetepisi lapha ngemva bayakghona ukukhwela bangagagamele bayephezulu bacime begodu ngaphandle kwalokho kunezinye izinto evane bacime ngazo iincimamlilo baziphatha ngesandla bangakhuphuka baziphethe ngesandla bafike bacime ngaphakathi.